Fa re leba nako ya leroborobo la COVID-19 go ne o le teng ruri menyenyetsi le dikeletso tsa go dirisa ditlhare tsa setso go lwantsha kgotsa go fodisa bolwetsi jo, le fa ditlhare tsa setso di sa amogelwa rotlhe ke science ya sešweng e tlhokang dipatlisiso tse di re di dirileng di ile tsa nna le seabe mo matsapeng a batho a go itshireletsa le go kokobetsa matshwao.

moya go akaretsa malwetsi a a nang le go tshwenyega mo monaganong, go otsela, go lora busula, kgotsa go latlhegelwa ke moya. Ba tsaya fa ba ke moya e e busula kgotsa boroko jwa semoya, go tlhoka thari le diphatsa tsa bokgoni jwa go ima. Basadi ba le bantsi ba etela dingaka tsa setso go batla kalafi ya go ima kgotsa go boloka boimana.

Le tlhokomelo ya botsogo. Melemo mengwe e rekisiwa fela ka lekwalo la ngaka ka lebaka la tšhono e e ka nnang eng ya go dirisa ka tsela e e phoso. Kotsi ya ditlamorao kgotsa maatla a yona mo mmeleng go laola tiriso e e kotsi, melemo e mengwe e ka baka ditlamorago tse di kotsi.

kgotsa go tsewa tsia e e kwa tlase. Ba bangwe ba ka tseya dijo tsa sekolo jaaka tshupo ya utlwisisana mme ba tshaba go sotlwa ke ba bangwe ba ba dijo ba le nosi. Go ja dijo tsa sekolo go ka ama maikutlo a motho a wele bogolo jang fa le le la gore dijo tseo ke tsa ba ba senang madi.

Fa ke le mo seemong seo leoto le robegile, ke le mo botlhokong jo bo golo, mme ke fitlhela batho ba le bantsi kwa bookelong jwa setšhaba mme ke sa kgone go ya kwa bookelong jwa poraefete ke ka bo ke ikutlwa ke le mo mathateng. Tlhokomelo e e potlakileng e botlhokwa, mme ke tshwanetse go nna pelotelele ke akanye ka tsela ya go bona thuso mo seemong seo.

Ka jalo ke bothata jo botlhokwa mo dipolaseng, mo toropong le mo mafelong otlhe Aforika Borwa. Seno se ka tokafadiwa ka go dirisa thekenoloji, go ka tlhomiwa mobile App kgotsa USSD khoutu ya tshoganyetso e e sa tlhokeng data e e romelang molekane wa sebaka ka bonako le tshedimosetso e e leng teng ka bonako.

Gore motho yo o sokolang ka bophelo jo bo siameng jwa tlhaloganyo a bone moitseanape, mme ke dumela gore fa a ya go bona moitseanape o ka thusa thata mo go tokafatseng boemo jwa gagwe. Boitseanape o na le bokgoni le boitseanape jo bo kgethegileng. Ba rutilwe ka mokgwa wa go lemoga mathata a tlhaloganyo le go thusa ditsela tse di amanang le ditlhoko tsa kalafi tse di farologaneng.

Di inšorense di na le selekanyo se se rileng ka ntlha ya gore di itshireletsa mo dituelong tse di kwa godimo thata. Fa motho a ka dirisa madi a mantsi go feta selekanyo company ya inšorense e ka welwa ke ditshenyegelo tse di kwa godimo tse e sa kgoneng go di duelela.

Fa motho a ka ima a sa ikaelela o le mo seemong se se sa tlwaelegalang se se ka tlisang maikutlo a mantsi go tshoga, go tlhobaela, le go se itse gore a ka dira eng. Go tsaya tshweetso tse di nang le boikarabelo le tse di siameng ka selo sa botlhokwa mo boemong jo.

Dumelang borra le bontate le bo mme ba ba tlotlegang ke lebogela tšhono eno ke neilweng ya go bua le lona ka kgang e botlhokwa. le e e pota-potang. Mo setšhabeng sa rona bontsi jwa banna ba tshela ka kgatelelo e kgolo ba itshoka ba sa bue, ba kgaogane le ba bangwe le ba ka ntlha ya gore monna o se ka a lela kgotsa monna o tshwanetse go itshokela sengwe le sengwe. Seno se ka dira gore ba nna ba le bantsi ba seke ba batla thuso fa ba lwala mo monaganong kgotsa ba feta mo mathateng a a masisi jaaka kgatelelo ya maikutlo, go ipolaya, le borukutlhi jwa maikutlo.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking ke le fa ba lwala thata ka mabaka a a farologaneng a amanang le boikutlo, maitemogelo, a malatsi nyana le maemo a tikologo. Mabaka a batho ba boifang go ya kwa tleliniking go tshaba go atlholwa kgotsa go sotlhwa. Batho ba bangwe ba tshaba gore ba tla seka-sekiwa ka maemo a bone segolo jang ba ba nang le malwetsi a a amanang le thobalano. jo bo sa ikaelelang kgotsa bolwetsi jo bo tshosang.

Tirisanommogo gareng badiri ba tsa kalafi jaaka dingaka, baoki, baitsenape ba maikutlo, le ba tlhokomelo ya setso e na le seabe se segolo mo go tokafatseng boitekanelo jwa balwetsi segolobogolo ba ba nang le malwetsi a a sa foleng kgotsa ba ba batlang kalafi e nngwe kgotsa e oketsegeng. E ka thusa balwetsi ka malwetsi a a sa foleng ka ditsela tse di latelang tlhokomelo e e tswelelang, balwetsi ba a tlhokega tlhoko gangwe le gape, tirisanommogo e netefatsa gore o nna le thulaganyo e e tswelelang ya tlhokomelo.

Kwa tleliniking o ka fitlhela kalafi ya malwetsi a mantsi segolo jang malwetsi a tlwaelegileng a a sa batleng ditlamelo tse di oketsegileng jaaka tse di fitlhelwang kwa dipetleleng.

Dumelang barutwana ke itumelela go nna le lona gompieno go buisana ka sengwe se se botlhokwa thata mo botshelong jwa lona. Dijo tse lo di fiwang ko sekolong, dijo tse lo di jang mo sekolong ga se dijo fela ke karolo ya sengwe se segolo se se bitswang boitekanelo le katlego ya lona mo dithutong.

Thuto e botlhokwa go ruta batho ka ditshwanelo le maikarabelo, go ruta batho ka ditshwanelo tsa bone tsa boitekanelo go akaretsa gore ba nna le tshwanelo ya go amogelwa ka seriti. Ba fiwe kalafi e e siameng, mme ba tlhokomelwe ke tshwanelo. Ruta batho ka maikarabelo a bone jaaka go ema mo boleng go sa le go tlotla badiri ba boitekanelo.